Maungo le merogo di ntlafatsa matshelo a rena, ditlamorago tsa economy di ya ko godimo ka gonne re kgona go rekisa merogo ko di dimarakeng tse di farologaneng. Mme seo se dira gore economy ya rena e ye kwa godimo.

O ka dirisa dipeo tsa go godisa rooibos ya gore e gole sentle, o check-e le mmu o e beelang mo go yona gore e kgone go gola sentle mme e seke ya go disappoint-a.

Temothuo ya rooibos-o e ama economy ya rena fa e sa tsamaya sentle like e sa dira madi.

Merogo e a farologana go na le morogo wa mariga go na le morogo wa selemo, so fa e le tsididi motho a ka se kgone go merogo ya selemo.

Maungo a ke a itseng a na le molemo go tshwana le apole e tala. E thusa haholo go tlhatswa meno a motho, e thusa gape le go aga dikarolo tse dingwe tsa mmele, ke sa lebale morogo wa spinach-e o na le maatla thata mo matshelong a rona.

Fa nka ba ke na le temothuo ke ne nka rata go jala merogo ya go tshwana le bo spinach-e le diapole, ditamati gonne ditamati di tlhokega letsatsi le letsatsi mo di dirisa letsatsi lengwe le lengwe di botlhokwa haholo.

Maungo le merogo di a farologana, merogo o kgona go e ja ka bogobe, maungo o kgona go ja le i-one. Maungo a na le sukiri morogo ke . So nna nka ba le nka jala bo merogo e botlhokwa and-e batho ba bantsi ba ka thabela go ja merogo.

Ee, nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nang molemo go e leka.

Fa o jala maungo jaaka ditapole go kgotsa dipanana go se tshwane ga tsona ke gore ditapole di tswa ka fa tlase ga mmu, mme di-banana di a ipontsha gore di gotse bo kanang kang, mme di setse di le ready gore di ka jewa.

Merogo jaaka ditamati e jalwa ka go tsaya peu ya dithoro tse ditamati tse di buduleng o di gase modimo ga mmu, mme o nne o tshela metsi. Ka nako nngwe fa o tlhatswa dijana go be go le dithoro tsa ditamati fa o tshela kwa mmung, o kgona go fetoga di kgona go Mela, ebile di bonolo go di jala ditamati.

Rooibos o e jalwa jaana o tsaya peo ya hona o e tshela ka fa tlase ga mmu mme o nna o tshela metsi kgafetsa kgafetsa letsatsi le letsatsi o nne o check a le letsatsi la hore lefisa bo kanang kang.

Melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa rooibos ke letsatsi le sa fising thata, le mmu o nonne o nang le dikotla.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaneng le tsone ke gore balemi ba di rooibos ke ba bantsi, mme go ba le go latelana fa di customer-a gore tse dingwe di sa kgole le Aforika Borwa tse dingwe di- deliver Ka fa South Africa.

Ke fa ditsotsi di tla di ba utswetsa maungo a bona kwa ditshimong.

Dingwe tsa ditsela tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsona mo dilong tse di nang le boleng jo bo , ke fa ba di tsaya ba di omisa tse dingwe ba na le go di baya mo letsatsing, go tshwana le bo maungo a go tshwana le bo diperekisi o fitlhele ba a beile ka fa letsatsing gore di ome, mme fa di fetsa o kry-e ba lokela ka fa gare ga di jake tsa tsone, mme di rekisetswa ko di-shop-ong tse dingwe.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke bo spinach-e, di-banana, dipanana le bo diperekisi le ona maungo a go tshwana le bo ditapole, gonne batho ba se kgale ba rata bagolo ba ithatela go phala rena batjha 'cause rona re rata dinama.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e le jwang thata mo lefatsheng lotlhe ke spinach-e, ditapole le dipanana gonne tsona di na le e commission e le ntsi. Ke sa lebale le yona rooibos e na le theko ya kwa godimo tota.

Mabele o kgona go a omisa mme o ka ona mo selemong se setlang, like ka nako ya mabele o kgona go ntsha yona peo e setseng kwa morago mme o e omisitse wa e baya ka fa dikgetsing mme o a e dirisa gape go di-maungo a mangwe, ka yona peo ya go sala ya o feta e omisitsweng.

Fa go twe wine farming go tewa peo tse di dirang, tse di mme di be di boe di dirisiwe go dira di-wine, mme di be di rekisiwa mo ka tlhwatlhwa e e ntseng sentle. Like di ya go dirwa majalwa ka tsone go tshwana le bo sugar cane, o kgona go di dirisa for go tlhakantsha mo jwaleng mme e tlisa tswina.

O batla go simolola tshingwana ya teini mo malapeng a rena ntho ya mathomo o tshwanetse go kry-a poleke e e leng gore e safe ga e tsene jaaka dilo tse di tshwanang le dipodi mo ditlileng go senya dipeo tsa . Batla poleke e leng gore ga go tsene diphologolo go ja dipeo, metsi a a lekanetseng, o lebelele le mmu gore mmu o a o nonofetse gore o ka o dirisa for go jala dijalo tsa gago.

Rooibos go thusa ka go o supply-a mafatshe a mangwe, a go tshwana le bo Botswana kgotsa bo Eswatini ka rooibos ya gago. Ke yona e tlileng go dirang gore o be le matseno ka fa leka. Fa business e le kwa tlase ka fa South Africa o kgona go tsweletsa business ya gago e ntse e tsamaya sentle ko Botswana, kwa Eswatini, Mozambique jalo le jalo.

Dithoro le peo ya tshwana le ya moba ya sugar cain-i e botlhokwa e le tota gonne dilo tsa gompieno ga gona gore o ka dira selo o sena sukiri moba o dira sukiri e le ngata gore e kgone go thusa sengwe le sengwe se o batlang go se diragatsa se dirang.